Di mmasepala di a farologana, go na le di masepala tse dingwe tse di dirang ka natla, go bona gore bašwa ba bone ba bona ditiro. Mo e leng gore, ko di mmasepaleng tse dingwe, o fitlhela re setse go tshwaragane le bothata ba gore tlhoka tiro, e kwa godimo thata, ya bašwa. Mme, go thata le gore bašwa ba ikutlwa ba phothulogile mo di mmasepaleng ka gore, nako tse dingwe le ga o ka ya go batla tiro, go thata go ka e bona, ka gonne ba tlabe ba setse ba na le batho ba bone, ba e leng gore ba ba thapile kgotsa ba go ba thapa.

Ke akanya gore lebaka ke gore, monna o bontsha e le sesupo sa tlhompo le sa go kopanya malapa a mabedi, ka go nna le gone go ntshetsa mosadi magadi. Go bontsha ba ko ga mosadi, gore ngwana wa bone o ka nna le gone go tlhokomelesega, ebile go bontsha gore o mo tsaya e ya go nna mothusi wa gagwe, o tlhokomelesegileng ko lelapeng la bone.

Ba tshameka dikarolo tse di farologaneng, mo leng gore, batsadi ba go ruta kgodiso, ba go ruta tlhompo, ba go ruta botshelo. Bommangwane le borrangwane, ba tlhagelela mo o tlhagelelwang ke mathata teng le mo o tlhokang dithuso teng, o ka tswa e le tsa go nyala kgotsa go nyalwa. Bana ba go ruta maikarabelo, ba go tsenya mo lefapheng la botsadi, bo mogolwane bone, ke ba ba go kaetsang tsela ya botshelo, ka gonne ba tshidile pele ga gago, ba go bontsha diphoso tse o sa tshwanang go di dira, le dilo tse o ka di dirang go tokafatsa botshelo ba gago. Mme tse tsotlhe tse, di tla mo thutong e le osi gore, ba berekela go go ruta le go go katisa.

Fa lesea le belegwa, gantsi mo motseng wa rona, mosadi o dula malatsi a le lesome, e le botsetsi a sa boniwe, ke batho ba ka ntle, a boniwa fela ke batsadi kgotsa yo mo beileng setsetsi. Mme e re, fa ngwana a fetsa matsatsi a lesome kgotsa khujwana ya ngwana e fetsa go wa, ba e tsaya, ba nna le gone go e epela, ba kere le ngwana meriri. Ke tseo, tse nna ke di itseng mo motseng mo ke dulang teng, gaise ke bone go na le sepe se se farologaneng kgotsa moletlo o diriwang o ke o itemogetseng.

Ke selo se sentle, gore basadi le bone ba bonwa ba na le bokgoni jwa gore ka nna baeteledipele mo lefatsheng ka bophara. Seno, se tokafatsa le maemo a basadi le ka tsela e basadi ba na ba bonwa ka yone pele, gore ke batho ba ba sa kgoneng go etelela setšhaba pele, mme diphetogo tse ba di tlisang, di na le gone go bontsha gore kitsonyana e ba nang le o ne, e ne e kgona go tlisa pharologanyo mo boeteledipeleng, le mo lefatsheng ka bophara.

Botshelo jwa lokeišene, bo monate ebile ga bo monate, ka gonne ga bo tshwane le botshelo jwa kwa magaeng, mo fitlhelang baagisane ba dumedisana, ba itsane, ba etelana, ba direlana. Mo makeišeneng, go agiwa mabota a matelele, mo makeišeneng go na le mafofa a le mantsi, ga gona katlego epe eo ka e fitlhelelang fa yo mongwe, a sena lefufa ka katlego ya gago kgotsa go na le dikgogang, dikgogakgogano, dikgotlhang magareng ga baagisane, jaanong botshelo ba makeišene ga bo monate le seng.

Ga ise ke itemogele tiragalo ya go tshwana le eo. Ga ise ke itemogele dipina, kgotsa meropa, kgotsa metshameko e e amanang, dilo tseo ke nagana gore di fedile ka nako e le ya bogologolo, mo nakong ya jaanong ga di sa tlhole diriwa kgotsa di tsengwa tirisong.

Dikgomo di bonala e le phologolo e tlhwatlhwa godimo, e leng yone e e bontshang botlhokwa ba go ntsha ga magadi kgotsa keteko e. E bonwa e le tsone tse tlhwatlhwa e ntle, tse e leng goreng ga e le tsone go ntshiwang magadi ka tsone, di ka nna le gone go tlisa phepo e ntle, le leruo le le ntle mo lelapeng.

Ga re ka ithuta go tlhompana le go dirisana jaaka re le bana le ditlogolwana, re ka nna le gone go tshegetsa serodumo sa matlo a batsadi ba rona. Bothata bo re tshwaraneng le bone ke gore, re tletse dikgoka, re tletse dintwa, yo mongwe o gogela kwa, yo mongwe o gogela kwa, ga gona kutlwano, ka jaanong, e feleletsa matlo a batsadi ba rona e nna matlotla, ka gore o mongwe o ipolaela gore ke ene o mogolo, ke ene o tshwan'tse a tshware ntlo, o mongwe o ipolelela gore ke ene o monnye, ntlo e tshwan'tse e sale le ene. Dikgogakgogano tseo, ke tsone tse di dirang bothata bo re iphitlhelang re le mo go bone, mme ga kitse bo ka rarabologwa jang, ka gonne le ga re bua ka puo ya molomo, le fa go diriwa di-will-i go kwalwa mo fatshe, e ntse e nna dikgogakgogano tseo fela.